Ho fumana tjhelete ya ho qala kgwebo ya hao malome, o tla tlameha hore o ye bankeng ho lo kopa loan ya ho qala kapa o ka ya mmusong diofisiring tsa balemi. Wa lo botsa teng ka dintho tsa funding. Ho tshehetswa ha tjhelete, hore o batla o na le kgwebo e tjena ebile o hloka ho tshehetswa ka ditjhelete.

Naha ena ya Africa borwa kea motho mang kapa mang a dulang ho yona, ho sa natsehe hore na ke mofuta ofeng wa motho. Ha feela re phedisana ka kgotso, ha ho letho le tla nneng le re le lwanele hore naha ke ya mofuta o itseng, kapa ah-eh kea kea mofuta o itseng. Bohle ba dulang naheng ya Afrika Borwa ke ya rona kaofela.

Nna ne ke nahana hore mmuso ha o ka abela batho di-plaas, ka tsela ena o tla be o kgonne hore o ntshe le menyetla ya mosebetsi hobaneng. Batho ha ba ba e ha ba ntse ba ilmela polasing tsa bona, ka tsela eo ha ba kotula, ba fumana dijo tsa ka tlung tse ding, ba kgona hore ba tsamaye metseng e meng ba lo ithekisetsa tsona. Ha jwalo ba thola tjhelete ya hore ba kgone ho iphedisa.

Mmuso o no ka kgona ho thusa ka hore o fane ka tsebo e batsi le thuto e batsi. Maelana le ho silafatsa ha moya hore na, ho ha Moya ho ama ha kakang tabeng tsa maemo a lehodimo. Ha o no o ka kgona hore mohlomong kgwedi le kgwedi o tshware thuto nyana e tla tlang e fa batho tsebo ka ho silafatsa ha moya hore na ho ba le effect e kakang hao tluwa tabeng tsa maemo a lehodimo. Ke nahana hore re ka kgona hore re qobe dinthonyana tse ngata maelana le climate change.

Dimpshe ke dinonyana tse kgolo ho fetisisa dinonyana tse ding mona lefatsheng, ebile di kgona ho matha mashome a supileng ka hora e le ngwe. Ke dinonyana tse lebelo ho feta dinonyana kaofela, mme ebile ke yona e kgolo-kgolo ho feta dinonyana tsena tse ding kaofela. Di na le menwana e mebedi feela maotong, Mme o enngwe ya monwana, e na le lenala le bohale ha e ka o seha ka lona, o keke wa phetha o phetse hape.

Ke tla ngola ka bohlokwa ba ho lema difate, hore difate di tlisa phetoho e kakang maphelong a rona. Hore di thusa ha kakang ho monya ditshilafatso tsa moya tse kang bo carbon dioxide. Hape ebile nka fana ka tsebonyana e itseng ya hore na difate di thibela ha kakang kgoholeho ya mobu, le hore ebile di thusa ka ho fana ka oxygen.

Ke nahana hore ho no ka ho etsuwa dipatlisiso tsa hore na beng ba dipolasi ke bo mang, ba e hlahelle ka pele. Haebaneng ba bang ba bona ha ba sa leyo lefatsheng le ka kwano. Mohlomong lefatshe leno le sebediswe jwalo ka ntshetsopele ya moruo. Mohlomong ho jalwe mono ebe e ntse tsoela pele e ba polasing, empa e be mo e le ho reng hore mmuso o hira batho teng ba tlo sebetsa mme e be dijalo tsa teng di rekiswa dishopong mona. Ke tsela e ntle ya hore le moruo wa naha o ka tswela pele, kapa mohlomong ho ahwe dishopo mono ho hirwe batho. Kapa ebe jwale ho ahelwa batho matlo, batho ba hlokang bo matlo ba ahelwe mono, empa ho qalwe ka hore ho batlisiswe beng ba dipolasi hore ke bo mang.

Nka ba thusa ka hore na ba be le tshehetso ho tswa Lefapheng la Basebetsi le Molao Theho. Hobaneng hao shebisisa hangata basebeletsi ba dipolasi ba bona ha ba hlekefetswa empa ba tshaba ho tlaleha. Hobaneng hangata ha ho ke ho nkuwe qeto ha ba qeta ho tlaleha, jwale ha o ka ba fa tshehetso ya hore tlaleha ka tsela e tjena mme o tlo fumana thuso. Lefapha la Basebeletsi le kenelle ene le thuse le nke bohato bo bo hodimo ba hore ba thusa basebeletsi. Ka ho ba tla fumana tsela e bonolo ya hore ba tsebe hore ba na le tshehetso ho tswa ho mmuso mme ba tla sebetsa ha bonolo.

Ho boloka dijo makolokoting ho bohlokwa hobaneng, o kgona ho qoba tshenyeho ya tsona ebile o kgona le hore o ipehele tsona jwalo ka ha dijo tsa teng mohlomong ka season e itseng o keke wa di fumana. jwale. Ha o kgonne hore o boloke meroho ya hao makolokoting, o kgonne hore o itshebetsa hantle. Meroho e kareng tamati o qoba hore e senyeha ka pelenyana o ka nna wa e boloka lekolokoting kapa ka hara fruit. Meroho e kang bo dihwete, bo poone, bo dierekise. Ke dintho tseo ka kgonang hore o ipolokele tsona haebaneng o na le tsona ka bongata ebile ha o batle di senyehe.

Ke ho phethahatsa melao ya basebetsi ya semolao le ho hira basebetsi ba lokileng le ho fana ka kwetliso e nepahetseng, ho hira basebetsi ba seng ba na le tsebo. Ebile ba sebetsang ka makgethe, ba tsebang mosebetsi hape le hore a fane ka moputso o bonahalang ebile le melemo, jwalo ka mohlomong a ba fe poleke ya ho dula ha ntse ba sebetsa polasing eno ya hae. Le ho etsa hore maphelo a bona a nolofalle jwalo ka hore mohlomong ha ba hole haholo le mabenkele haebaneng ba batla le ho lo romela bo ditjhelete mahaeng.

Ke ne ntse ke nahana hore na ho ka ba jwang ha re ka re qalang ho ilimela tse ding tsa meroho le ditholwana tsa rona ka jareteng ka mona. Hore re kgone ho qoba ditjeho tse ngata tsa ho reka dijo mabenkeleng. Re ka kgona ho ilemela spinach di-cabbage ditapole kapa ditamati, mme ha jwalo re ka kgona hore bonyane boo re bang le bona na ba tjhelete ka tlung. Re reka dijo tse tshwanang le bo phofo, mafura, nama, meroho yona Re tsebe hore re tlo kotula ka hona ka mona ka jareteng.

Ho sireletsa meroho ya lona bakeng sa hore e se ke ya tjheswa haholo ke letsatsi, le ka sebedisa mohlomong lesela kapa lakane nyana ya kgale la e kenya mohlomong di-hoop-ung. Hore di kgone ho tshireletsa meroho ho tswa letsatsing le matla, kapa o jalle ho yela ka pela difate nyana tse tla kgona hore di fe dijalo tsa hao moriti o lekaneng. Le ho nwesetsa ka tsela e nepahetseng ho ka kgona hore ho ntlafatse meroho ya hao ebile le letsatsi le se ke la kgona hore e tjhese haholo.